Batswadi ba lokela ho sheba hore lebollo leo la bona ba isang bana ho lona, le molaong. Hape ba lokela hore ba shebe batho ba ileng ho sala le bana ba bona moo thabeng, ba tseba taba tsa thaba ka ofela di felletse na. Ba lokela le ho sheba hore nanena metsi ke dintho tse teng, le dijo di lekane, le mofuthu hore bana ba tla futhumala ma ha ba le moo thabeng na.

Ee, ho wa etsahala. Empa ho be ho etsahale hore this thijelwe. Hobane mekgwa e se e le mengata hana jwale ya hore ho ka thibela kokwanahloko ya HIV hore e seke ya fihla ngwaneng kapa lona leseeng.

Mmuso ha wa tshwanela hore o fe batho meriana ya dikgwedi tse tsheletseng. Hobane batho ba bang ba bona ha ba nwe meriana ka tshwanelo. Ba bang ba a e phaka meriana, ho tloha moo ba fihle ba e behe feela ntlong mane ba sekebe ba enwa ho hang. E mpe e be ntho eno e tlo baka kotsi hobane ba bang ba batho ba sa onwe ba qetelletse ba se ba kula hape. Ba kgutlele ho ona ha se ba kula. Mme o ba thethefatse ba kule.

Batsamaisi ba dikoloi, ba ka lokela hore na ba etse leano la ho re na na mo ho nang le bo nkgono koloi di kene ka hare ho motse. Mme di eme pela jarete bo nkgono ba kgone ho palama hobane bo nkgono ha ba kgone ho tsamaya nako e telele mangwele a se a hana masapo, a sa dumela. Mme ba etse ka hohle hohle hore ebe koloi ya bo nkgono, e laetjhang bo nkgono. E seng e palamisang le batjha.

Ho bohlokwa haholo hobane ba tlameha hore ba nne ba ye ba lo itlaleha ba shebe hore ba na le mafu afeng a ka kenang baneng. Kapo ba le bona ba fihle ba shebe hore ha ba na le dikankere tsa dipopelo na. Hore le bana ba ba ba kgone ho sireletseha ho bona mono ba seke ba kenwa ke mafu a itseng, e ba nang le ona. Ba kgone ho thijelwa ka pele pele a kena baneng.

O lokela hore o tsamaye sepetlele le mo ho lekolwang dintho tsa hore tse tse shebang hore kankere e ka ba e teng mmeleng wa hao. O lokela le ho tsamaya kalafo le ho nwa meriana e kokobetsang kankere eno nong hore o se ke ya ho ya ho bolaya ho ya ho bolaya kapo hona ho etsa hore mme le wa hao o so o sotlometsehe. Mme o lokela ho nka meriana ya hao le dipidisi tsa hao ka tshwanelo hore e hafole bohale.

Ee, ke nnete hore tsela ya ho thibela pelehi e sebetsang ka ho fetisisa ke ho se be le thobalano, e tsejwang ko ka hore ke abstain. Ha motho a sa kopanele dikamanong tsa thobalano, ho ke ke ha eba le menyetla ya ho ima kapa ho fetisetsa malwetse a kang STI-s. Empa ha re sheba taba ena ka bophara, ha ho bohlokwa, ho bohlokwa ho ela hloko maemong a fapaneng a batho le ditlhoko tsa bona. Mona ke maikutlo aka ka taba ena.

Batho ba qhwadileng ba lokela hore ba tlisetswe dipapadi tsa batho ba qhwadileng. Hore le bona ba ba ananelwe ba tsebe ho thaba. Le bona ba lokela hore ba ba kopanye le batho ba phelang hantle mme ba kene dikolo le bona. Ba seke ba kgethollo. Mme le ka hohle hohle ho tliswe dintho re ba bontshe hore ba lekana empa fela e le ntho eno ya boqhwala e se taba ya hore ha ba lekane. Danko.

Ee, ke dumellana le yona taba ya hore ngwana ya jang dimatlafatse o ithuta bonolo sekolong. Hobane ha a nahane ka thata thata thata. Ha dula a nahanne tlala. Ebilane dijo tse matlafatsang ha a kuli ha bonolo. Ebile tse ding hape tsa dijo tse nanang di etsa hore nana kelello ya hae e kgone ho sebetsa ka pele pele ha ho tluwa nthong tsa sekolo.

Lebollo le thusa mohlankana ho tloha bonyaneng ho kena bophelong ba botona, ka mekgwa ya setso. Le mo rutwa ho ba le boikarabelo, hlompho le botshepehi. Le mo bontsha boemo ba botjha setjhabeng, moo a se a nkuwa jwalo ka monna. Bahlankana ba rutwa ka ditaba tsa setso, boitshwaro, ho hlompha batswadi, ho sireletsa lelapa, ho sebetsa ka thata. Ho boloka le ho fetisa tsebo ya setso ho tloha ho haholo ya ho batjha. E leng ho ithusa ho sireletsa. Boitsebahatso ba setjhaba.

Ke hore bo ntate ba nweleng jwala haholo, ha ba kena tarven-eng. Ba se ba senya tjhelete, ba reka jwala ka tjhelete tsa dijo tsa bana. Mme ba seka ba ba reka dijo ha fihla hae malapeng. Mme sena se se ka thibela haholo ho bontsha bo bo batho ba rekisang jwala hore ba seke ba rekisetsa motho ya tauweng jwala. Seno se ka ba thusa haholo.

Ka ka pono ya ka, batho ba metseng ya mahae ha ngata ba ha ba fumane ditshebeletso tsa bophelo bo botle tsa boleng bo hodimo. Le hoja e le tokelo ya bona ka baahi ba naha. Le ha ho na le boiteko bo itseng bo entsweng ke mmuso le mekgatlo e meng. Ho ntse ho ena le mathata a maholo a mang, boleng ba tlhokomelo ya bophelo metseng ya mahae. Mona ke tlhaloso ya ka ena he.

Ee, ke tseba ka postpartum concerto contraception. E leng mekgwa ya thibelo ya pelehi e sebediswang ka mora ho beleha. Sena ke sehloho sa bohlokwa haholo. Haholo-holo ho basadi ba batlang ho dula pele ba ima hape. Kapa ba batlang ho laola morwalo wa lelapa ka tsela e tshireletsehileng.

Ke ka mo jwetsa ka hore a seke a leka a sebedisa moriana o nonong a sa o tsebe. Hoba o tla mo tjhesa sefahleho, o tla mo etsa ditjhubaba, o tla mo etsa hore a seka kgahlisa ho hang o mo senya letlalo.

Ke boikarabelo ba banna hore naneng le bona ba ye moo dingakeng, ba ilo itjheba hore ba ntse ba le maemo a hantle na. Ba ntse ba phetse hantle hore ha bana dikokwana tse ba keneng mmeleng wa bona kapa mafu a sa lokang ho bona. Ha se boikarabelo ba ho mang o tla tlameile a ba ise moo. Ke ba bona bonwe boikarabelo.

Hobane ha ho kenwe ka tjhelete ebile ke mahala hore ba thole kalafo.

Ba ka etsetswa lekgotlanyana le moo ho buwang le bona, e le bona fela. Empa batho ba bo l mme ba le siko. Moo ba tla kgona ho ntsha mathata a bona teng. Mme e be sebaka sa seo ho tla yang banna. Ba tla tla ba bua le banna ba bang ka mathata a ba nang le ona, ba ntshe se ka sefubeng, ba seke ba ba ikwalla. Hobane ha ba ikwalla ba shwa le tsona diphiri tsena tsa bona.

Banna ba sebetsang mosebetsi o kotsi. Na ka rutwa ka mosebetsi hore ba sebetse jwang ho ho qoba dikotsi. Hobane mosebetsi oo o kotsi. Mme hape ba ka fuwa dintho tse kang diaparo tsa mosebetsi tse thibelang dikotsi. Di le di disebediswa tse tse seng kotsi tse ba ka sebetsang ho tsona, tse ka etsang mosebetsi o be bonolo. Ee.